Go nna le seabe mo motshamekong go thusa thata mo go goleng ga rona ka go nne re nale maloko a re tlabe re amana le o ne, mme re utlwana le bone thata. Mme seo se baka nako e e itumedisang mme go netefatsa gore re bona tokafatso mo maphelong a rona le mebele ya rona.

Metshameko e botlhokwa thata mo bašweng ka gonne mošwa o itekanetseng e fetoga mogolo o itekanetseng o e leng gore ga a bone malwetsi kgapetsa-kgapetsa. Mme ke sone se se dirang gore metshameko e nne botlhokwa thata kwa dikolong. Bašwa ba tshwanetse go itse ba le bannye gore go botlhokwa go tshameka mme go tla go tswela mosola mo bogolong.

Boitshoko ke seabe se se dirang gore ke palelelwe ke go ithuta ka gonne ke bonako go batla go bona dipholo tse dintle, mme bagakolodi le bathapisi ba metshameko ba ka nthusa go rotloetsa gore ke kgone go bona gore sengwe le sengwe se tsaya nako dipholo tse dintle di a itshokelwa mme di batla mmereko o o popota.

Batsamaisi ba ka tshimolola ka go batla gore bašwa ba rata metshameko ya mehuta mang, mme ebile ba tlhomamisa gore ba nale bokgoni jo bo maatla mo metshamekong e e feng, ke sone se se ka dirang gore bašwa ba kgone go itumelela metshameko.

Metshameko e ka nna le seabe se segolo tota mo go tokafatseng matshelo a bašwa. Ka gonne bašwa ba rata kamano thata, mme ebile fa kamano e wa e atlegile mo boitumelong jwa bone e ba thibela go dira dilo tse di sa jeseng monate ka go ineelela mo nnotaging le diritibatsi.

Bakaedi, bathapisi, le bagakolodi ba ka neelana ka dikabelo tsa bokgoni jwa bone ka go farologana.

Ke rata motshameko wa rugby thata, tiragalo e ke se kitla ke e lebala ke fa setlhopha sa rugby sa Aforika Borwa se fenya world cup-a makgetlho ka tatelano mo ngwageng wa twenty twenty-two.

Go aga botsalano jo bo tiileng mme jo bo monate re tshwanetse go tlotlana jaaka re le batho, mme o tseye motho jaaka le wena o batla go tsewa.

Ha ke dutse le ditsala tsaka mme re itumelela motshameko o re o ratang. Re na le maikutlo a le mangwe fela, mme re kgona go keteka ka maikutlo a le magwe fela.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne mafaratlhatlha a sa rulaganngwa sentle kwa ko magaeng. Signal-e ga e kape sentle, mme metshameko e e bonolo go fitlhelela mo inthaneteng ke metshameko ya kgwele ya dinao.

Bašwa ba ineelela thata mo megaleng ya letheka, thelebishene, dikhomputara le inthanete mme ke sone se se dirang gore ba seke ba nna le seabe mo metshamekong. Ke nagana gore fa ba fiwa dikabo kgotsa tsone dimpho go tsaya karolo ba ka tsenelela metshameko.